Diaparo tsa basadi, ga se fela dilo tse di aparwang, ke tsela ya puisano, kgatelelo ya ditekanyetso, le go ipona jaaka karolo ya setšhaba. Di bontsha kgogang magareng ga setšhaba se se lebeletseng, le se mosadi a ikaeletseng gonna sone.

Thekenoloji, e ka fokotsa ditshenyegelo tsa go tshela mo ditoropong bogolo jang mo mafelong a a nang le infrastructure, e e siameng ya internet, le ditsela tsa sejanaga. Le fa go ntse jalo ditlamorago di ikaegile ka maemo a morafe. Jaaka bokgoni jwa go tsena mo in thekenolojing tekano ya data le tsela ba utlwang ka yone ka go ikanya ditsamaiso tsa inthanete.

Ke akanya gore ga gona moaparo o re ka o aparang go bontsha setso sa rona sa baTswana. Merafe e mengwe e santse e ka re supa kgotsa ya dumela gore re baTswana. Gare apara meaparo ya rona e tshwana le makgabe mo basading, tshega mo banneng.

Ditso tse di di tlhotlhwetsa tsela ya basadi ba aparang ka yone. Mme diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng ngwao boswa. Ka gonne, go sa apare diaparo tsa setso, re ka iphitlhela re sa itse setso sa rona, kgotsa re sa itse hisetori ya setso sa rona, ka ntlha ya golatlha le meaparo ya setso.

A dumela gore go botlhokwa gore motho a bo a itse sereto sa ko gaabo le go ipoka. Sereto sa ko gae se balega yana, kgotsa se tsamaya ka tsela e na. Ke ngwana wa ga mmaagwe, ke motlotlegi wa baTswana, ke kgabakanyana dinoka le dithaba, ke le mo setšhabeng sa boikhutso, ke ngwana wa lorato wa kagisano, le poelano.

Ga ke ise ke itemogele tlhophololo ka ntlha ya gore ke bua puo e e rileng. Ke nagana gore tshwanetse gore batho ba ka se ka ba tlhopololwa ka ntlha ya puo kgotsa loleme lwa bone. Ka gonne ga se botho ebile ga se lerato.

Ditshwanelo, dikgwetlho, tsholofetso ya bokamoso. Tshwanetse gonne le tsela ya go budget-a kgotsa go arogana le go boloka madi.

Lebaka kgolo le ke naganang gore a bo apara kgotsa a tshwanetse go apara diaparo tse dišwa fela ke gore, go na le tumelo ya gore ke motho yo mošwa. Tshwanetse a kgaogane le botshelo jwa kgale kgotsa dilo tse a ne a di dira kgale.

Bokebekwa jwa mo ditoropong go ama ikonomi ya rona mo go sa siamang. Ka ntlha ya gore go utswiwa ga di cable kgotsa megala ya motlakase, go emisa ditiro. Mme ga go ntse yalo ikonomi e a ema kgotsa e wela kwa tlase.

Lebaka la gore e be re tshwanetse go boloka setso ke gore bana, ba bana ba rona, ba ba tlileng go tla mo bokamosong, ba kgone go itse setso sa bone. Ke itse ditso di le mmalwa mo Aforika Borwa, setso sa baTswana, basweu, maPedi, maXhosa.

Ke nagana gore kgwebo ya go rekisa dijo tsa setso, e ka atlega ka gonne batswantle ba itumelela go ithuta ka ga dijo tse ba sa di itseng. Mme seo, se ka tsweletsa setso sa rona, Le gore batho ba itse ka setso sa rona.

Go dira gore re ka nna le dithuto tsa go apaya tsa setso tse di atlegileng. Ke bona go le botoka gore dithuto di kgone go fitlhelwa le mo mafaratlhatlheng, ka gonne bašwa ba le bantsi ba rata go dirisa mafaratlhatlha.

Ke bona go le botlhokwa gore motho a itse setso sa gage, gore a kgone go itse gore o tswa kae, le batsadi ba gagwe ba ba fetileng ke batho ba setso se feng. Go ya ka nna ditso di na le melao e e farologaneng, ka gonne re le batho ga rena ditumelo tse di tshwanang.

Lelapa lotso le setšhaba di bopa botshelo jwa letsatsi le letsatsi. Ka go ruta ditso go boloka dingwao, le go dira gore go nne le tirisano mmogo. Di dira gore setso sa motseletsele setswelele pele le gore batho ba ikgantshe ka ditso tsa bona.